Ngingamuncenga umshayeli wetekisi ukuthi eme ukuze lo muntu amushayisile azokwazi ukuthola usizo oluphuthumayo.

Iminyaka emihlanu edlule amatekisi sasiwagibela ngemali enqanyana kepha namuhla sesikhipha imali eningi ukuya edolobheni. Loko kusilimaza kakhulu emaphokothweni ngoba iningi laseNingizimu Afrika alisebenzi. Manje ukukhipha imali eningi yamathekisi kusilimaza kakhulu. Nogogo ngoba barhola impesheni kuba nzima nokuthi uma beya emtholampilo ongaphakathi emadolobheni ukuthi bothola usizo. Kuba nzima kakhulu ngoba iningi imali ekhishwayo.

bahlale phansi bakhulume ngale ndaba yabo ukuthi banqamulelane imizila, wonke umuntu onetekisi bamunqamulele ukuthi uzohamba isikhathi esingakanani, ahambe kuphi. Kungabi umuntu oyedwa ohamba emizileni eminingi. Kanjalo izimpi ngeke zibe khona.

Ngalinda elinye ibhasi elaliza emva kwaleli elalihambe kuqala, ngaluthola usizo ngase ngiyahamba ngiya la okwakumele ngiye khona.

Into engayibona yayidabukisa kakhulu. Ngabona umuntu omdala osekhulile esikwa yisisu ecela umshayeli webhasi ukuthi eme azokwazi ukuthola indlu yangasese azikhulule kepha umshayeli wala, umuntu omdala osekhulile wagcina esizimoshele.

I-Rea Vaya iyisithuthi sabantu futhi isebenza ngokushesha ayifani nalezi ezinye ezihamba emva kokuthi kugqwale abantu phakathi kwayo, yona ihlezi ihamba.

Ngingabuza ukuthi kudalwa yini ukuthi abantu babe baningi ezitimeleni noma esitimeleni esisodwa. Ukuze siqazulule le nkinga kumele kube nezitimela eziningi ngoba amathikithi wezitimela siyawakhokhela, futhi sikhokhela imali ephelele.

Umuntu oshayela u-Uber noma u-Bolt kumele asebenzise umazisi wakhe ukuthi uyoshayelela abantu abamikise ezindaweni ezahlukene. Kanjalo abagibeli bazokwazi ukuphepha ngoba uma wazi ukuthi uhambe ngayiphi i-Uber eshayelwa ubani noma u-Bolt, kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi babambe isigebengu noma ngabe sizenza umshayeli we-Uber noma we-Bolt.

Ukuthi ngizehlise ngikhulume naye sivumelane ukuthi ngivale iwindo.

Angizizwi ngikhululekile uma ngigibele umshayeli ohlukumeza abanye abantu. Uma uwumuntu kumele wazi ukuthi uma omunye enza iphutha futhi ezehlisa kuwe kumele umxolele, noma nibonisane ngaleso sehlakalo esizobe senzekile. Akungiphathi kahle ngoba ekugqineni uzogqina elimaza abantu abangenasono kulolu laka lakhe azobe alenza.

iy'nhlupheko zethu sibonisana, naye engitshela ukuthi uqale waphila yiphi impilo ukuze afinyelele lapho ekhona. Nami ngokunjalo ngimutshela ukuthi ngaqala ngadayisa ezikolweni ngidayisela izingane ukudla, ngagcina nami senginebhizinisi lami elizimele.

Cha, angicabangi kanjalo ngoba kukhona izimoto ezahlukile ezihamba ngogesi, zibuye zihambe nangebhethri. Angicabangi ukuthi loko kwenza ukuthi kube nomthelelo wokuthi kukhuphuke uphethiloli.

Imbangela enkulu yokubambezeleka kwesitimela ukuthi abantu abagqini isikhathi. Uma bengagqina isikhathi, kungalunga ngoba liyosuka ngesikhathi esifanele lesi esebekiwe ukuthi uma ibhasi kumele lisuke ngehora lesikhombisa, wonke umuntu kumele abe aphelele ngaleso sikhathi. Loko kuyosiza kakhulu ukuthi abantu bafinke nangesikhathi lapho beya khona ezindaweni ezahlukahlukene.

Ngingabuza ukuthi aphi amaphepha okukhombisa ukuthi le nto akhuluma ngayo ngempela izokwenzeka yini.

Sawubona mphathi, unjani? Ngize lana ngoba ngidinga ukuthi sikhulumisane ngale ndaba yokuthi amatekisi akhuphuke kathathu kulo nyaka, akusiphatha kahle thina njengoba singabagibeli ngoba kubiza kakhulu ukuza edolobheni. Manje yingakho ngize lana ngoba ngidinga ukuthi sibonisane mina nawe, mhlampe uzokwazi ukuthi usehlisele kancane ukuze nathi sizokwazi ukujabula singabagibeli bakho. Bengicela ukubuza ukuthi umbono wakho ungathini kule nto engiyishoyo.